Ngokoluvo lwam isizathu esenza loo nto kukuba iziqendu ziyaqhutywa rhoqo imihla ngemihla okanye ngeveki aze asondeze ababukeli ebomini babalinganiswa. Abantu bayakwazi ukuzibona okanye ukuzifanisa neziganeko ezenzeka kwezi ziqendu. Iimuvi zaseMzantsi Afrika zona zihlala zikhe zikhutshwe kube kanye kwaye azifumani ntsholongwane yentengiso eyaneleyo okanye azifumaneki lula kwiindawo ezininzi.

Ewe, ndakhe ndadibana nale meko ndakhangela uFacebook ndafumana inqaku elithe kusekho usuku olungagqibekanga eMzantsi Afrika ngenxa ngesigwebo senkundla. Ngenxa yendlela elalibekwe ngayo inqaku ndakhawuleza ndalikholwa ndaze ndaxelela abanye. Kodwa emveni koko ndafumanisa ukuba iindaba ezo azizange ziqinisekiswe ziindawo zokusasaza iindaba ezithembekileyo, kwafuneka ndibuye emva ndibaxelele ukuba bendiphazamile. Loo nto leyo indifundise ukuba funeke ndiqale ndihlole isihloko ukuba ziqinisekiwe na ingaba ezo ndaba ezo ziindaba ezizizo na ziyinyani.

Ndicinga ukuba imida efana nale yokuba zingasetyenziswa izixhobo ezintathu kuphela kwiakhawunti enye yomstrimisho inokuba sisithelo esikhulu ngakumbi kwiintsapho ezinkulu. Umzekelo, xa wonke umntu efuna ukubukela umxholo owahlukileyo ngexesha elinye kunyanzelekile abanye bakhuliswe ngaphandle nto leyo enokubangela ukungoneliseki nokungonwabi ekhaya.

Ewe, ndikhe ndifumanise ukuba i-smartphone sam siyandiphazamisa kwiindibano zam nabahlobo okanye usapho lwam ngoba ixesha elinintsi ndisoloko ndicofana ne-smartphone sam, ndingena kwi-social media ndiskrola ndibuka izitory zabantu ndifunda amabali abantu. Ndiphethe ke ngoku ndinga sabahoyanga abahlobo bam okanye usapho lwam okanye ndingayiva into ebesincokola ngayo ngoba ndigxile apha kwi-smartphone sam siso esi ndisihoyileyo.

I-SMS yimiyalezo ebhaliweyo ethunyelwa kusetyenziswa inombolo yomntu ngaphandle kokusebenzisa i-intanethi. Isebenza nokuba awunayo idatha kodwa ihlawulelwa ngokwemali ye-airtime. Kodwa uWhatsApp yena usebenza ngeintanethi. Oko kuthetha ukuba funeke ube nedatha okanye uqhagamshelwe kwiWi-Fi.

Ngaphandle kokuhlala phambi kwethivi abantu banobukela iimuvi ngeendlela ezininzi eziluncedo. Enye yeendlela eziluncedo nedumileyo namhlanje kukusebenzisa amaqonga okustrimisha afana neNetflix, Showmax, ooDisney plus okanye iAmazon Prime. Ezi ziqonga zikuvumela ukuba ubukele iimuvi kwi-smartphone tablet okanye ikhompyutha.

Ngokoluvo lwam ijelo lokuncokola elifanelekileyo elinokusetyenziswa ngumntu ofuna ukwenza isibhengezo ngeshishini lakhe lokubhaka nguFacebook, ngoba uFacebook uyakwazi ukuxhumana nabantu abaninzi. UFacebook unayo nendawo ekuthiwa nguMarket Place apho abantu benza izibhengezo ngamashishini abo njengamashishini eempahla, amashishini okutya namashishini eemoto.